Ho bohlokwa haholo, hobane ha e le hore dihwai ha di dule di hlahloba bophelo ba mobu, ho ka etsahala hore dipeo di se ke hola hantle, ke ka hoo mobu tshwanetse o dule o phetse hantle.

Dihwapa hangata di etswa ka nama ya kgomo. Ba iqobella ha ba fetsa ba e beha letsatsing hore etle e omelle e be sehwapa.

Ha pula e kana ka polasi ya ka, nka hlophisa ditshelo hore pula ena e nele ka teng. Ke ka hoo, nka kgona ho boloka metsi a teng ka hore ditshelo di tla be di tletse, mo leng hore nka kgona ho wa sebedisa metsi a teng ha se tse pula e sa hlola ena.

Ho bohlokwa haholo hore le rutehe le tsebe go ngola le go bala. Gore le tle le kgone ho ikemela le maphelo a lona, a tle a kgone go tswella pele. Le kgone go ikemela le go tswelletsa mosebetsi wa lona pele gore ka dilemo tse tlang le lona le tle le be dihwai tsa ditsebi ka hara motse.

Sehwai se tshwanetse ho dula se lekola bophelo ba mobu wa sona, after dilemo tse tharo.

Ke nahana hore bang ba dipolasi bannete, tshwanetse ba lwanele dipolasi tsa bona hore ba tle ba kgone ho di sebedisa, ba jale ba tle ba kgone ho fepa malapa a bona.

Batho ba mahae ba kgona ho fepa malapa a bona ka ho jwala ha ba fetsa, e be ba rekisa merogo ya teng.

Ke nahana hore basebetsi tshwanetse ba romelwe lefapheng le kwetlisang balemi hore ba tle ba kgone ho ba na le le tsebo ka botlalo ka polasi le hore ha ba kopana le mathata tshwanetse ba etse jwang.

Basebetsi ba dipolasi tshwanetse hore ba tshware hantle, ka hlompho, le ka tokafatso. Ka hore mosebetsi o ba re etsetsang ona, ke mosebetsi o motle haholo ho netefatsa hore re ja merogo e lokileng.

Ho ba Lefapha la Mafatshe, ke le letsetsa kajeno ho tswa family-ng ya ha Molefe, bao be re tshwanetse hore le ba busetse lefatshe la bona dikgwedi tse mmalwa tse fitileng. Lebaka la hore ke le letsetse kajeno ke hore re batla ho tseba hore ho etsahalang, ho tla jwang re soka re fumana lefatshe la rona.

Ba tshwanetse hore ba lekole hore mobu wa bona o nonnne na, le hore ditamati tsa bona di thola letsatsi ka nako tsohle.

Mekgwa e ke e sebedisang ke ya data ya maemo a lehodimo le ho check-a motjheso wa tsatsi la kajeno, leru kapa moya. Ke moo, ke tla tsebang hore maemo a lehodimo a hosane a tla be a eme jwang.

Ke nahana lebaka la hore basadi ba se ke ba phahamiswa, ke ka lebaka la molao o le wa kgale wa hore banna ke bona dihlooho tsa lapa. Ke ka hoo, basadi tshwanetse hore ba ikokobetse ka tlasa banna, lebaka le ka tloha moo ka hore, ha ona monna o leng hore a ka batla ho laolwa ke mosadi.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse lesome. Ka lebaka la hore e phela e hlatsuwa ka mehla le sesepa sa teng ha se ame dijalo, le hore ke dula ke hlokisa dikokwanahloko ka mehla le mehla.

Ke nahana hore, ke ka lebaka la hore bongata ba bona ha ba ruteha, ebile ba tlowa ba tshaba le ho ipuela, hore ba tle ba kgone tjhelete e ba tshwanetseng.

Dineo o tshwanetse hore a etse dipatlisiso tsa hore ho ya, dimmarakeng ho tloha polasing ya hae e ka ba nako e kae, le hore mafura a tlo batla bokae.

Nka ba eletsa hore ba qhale ka di-orange le merogo ka hobane ha e le mariha di kgona ho mela hantle.

Ho bohlokwa haholo hore basebetsi ba phomole mafellong a beke hore, ba fokotse kgatello ya maikutlo le hore mmele wa bona o kgone ho phomola, ba se ke ba kula ba ntse ba kula.

Ntho e ntjha, e lo reng kile ka e bana ka tsa temo, e ileng ya mmakatsa ke metjhinine lo reng e setse e sebediswa ka sejwalejwale, e lo reng e lekola dipeo kapa merego ya bona. Metjhini eo e kgona ho bontsha hore setse di lokile ho kae, e laetsa le ho tseba ka tsa seemo se se tlang sa ka hosane.

Nka ba eletsa hore ba ye ho batla mosebetsi plekeng tse ding. Ha ba batla mosebetsi, ba ka ya moo e lo reng ho rekiswa morokgo kapa tse ngata ka tsa dijwalo, ka hore ba tlowa ba na le tsebo ka tsa dijwalo ka ho re ba sebetsa dipolasing. Nka ba eletsa hore ba ye ba batle mosebetsi wa nakonyana ha santsane ba emetse hore dipula di eme nyana.